Tanihi mutirhelamfumo xo sungula ndzi nga vula leswaku ndzi rivalela ku twa leswi ku humeleleke u nga tshuki u titwa u ri wexe hi na wena tanihi vatirhela mfumo xa vumbirhi ndzi nga vula leswaku leswi swi nga ku humelela a hi swona a swi lulamanga u ni lunghelo ro sirheleliwa hi tindlela hinkwato kasi xo hetelela ndzi nga vula leswaku ndzi ta ku yingisa hi xichavo ni xichavo xo hlawuleka u ni rito leri twalaka.

Tanihi munghana lonene mina ndzi nga endla leswi landzelaka, ndzi ta tshama na yena nkarhi hinkwawo leswaku a titwa a nga ri yexe ndzi ta n'wi yingisela loko a lava ku vulavula hi leswi n'wi humeleleke ndzi nga n'wi avahanyi xo hetelela ndzi ta n'wi khutaza leswaku a ya emahlweni a hanya vutomi lebyi nga na ntokoto ni ku navela.

Ndzi ta n'wi byela leswaku TB i vuvabyi lebyi lavaka vutshunguri bya nkarhi wo leha naswona ku tshika ku nwa ti-tablet swi nga endla leswaku vuvabyi byi tlhela byi tiya swinene ndzi ta n'wi hlamuseta leswaku mati lama va n'wi xaviseleke wona tanihi murhi a ma hlayisekanga naswona ma nga onha rihanyo hikuva a ma kombisiwanga hi vuhlawuli bya rihanyo xo hetelela ndzi ta n'wi khutaza ku tlhelela exibedhlele leswaku a ya kuma ku pfuneka leswaku vutshunguri byi ya emahlweni.

Hi ku ya hi vutivi bya mina mihandzu leyi landzelaka yi na chukele ra le hansi naswona yi lulamerile ku lawula chukele engatini ngopfungopfu eka vanhu lava nga na xiphiqo xa diabetes, avocado a wu na chukele swinene naswona wu tele hi mafurha lamanene blue berries yi tiveka leswaku yi na fiber yo leha ni and naswona yi nga pfuka yi nga pfuka chukele hi ku nonoka, apula yi na chukele ro ringanela ni fiber leyi pfunaka ku lawula glucose.

Swikolo swi nga endla leswi.

Ndzi nga tsundzuxa swikolo leswaku swakudya swo yaka miri swi kahle ku lunghisa miehleketo ya vana va xikolo leswaku va kota ku ri va dyondza nkarhi wo leha ndzi nga tlhela ndzi vula leswaku swakudya leswo yaka miri swi endla leswaku.

Ndzi nga tsundzuxa swikolo leswaku swakudya swo aka miri i swa nkoka swinene emirini wa n'wana wa xikolo hikuva swi endla leswaku mianakanyo kumbe miehleketo ya n'wana wa xikolo yi kota ku dyondza nkarhi wo leha swinene etlilasini naswona swakudya swo aka miri swa pfuna leswaku vana va xikolo va va na miri wa kahle lowu nga healthy hi xinghezi lowu wu kulaka wu tiyile naswona wu nga riki miri wa ku wu nga va eka ntshikelelo wo kandziyelana hi mavabyi.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ku dlayiwa ka vavasati na vana i xiphiqo lexikulu lexi vangiwaka hi swilo swo hambanahambana leswi katsaka leswi landzelaka, ku va ni ku fuma ni ku lawula ngopfu vavanuna van'wani va lava ku lawula vavasati hi matimba naswona loko vavasati va nga ha yingisi swi nga hetelela hi ku va dlaya xo hetelela vugevenga lebyi humaka ematshan'wini ya ndyangu ku tsema vukati ku xewetana ni ku solana ngopfu swi nga endla leswaku vavanuna va hlasela ni ku dlaya.

Vavanuna va fanele ku yimbisiwa hikokwalaho ka swivangelo leswi landzelaka ku herisa madzolonga ya le ndyangwini vavanuna vo tala va nghenelela eku khomiseni ka madzolonga hikuva a va dyondzisekangi ndlela yo langutana na ku hluriwa hi mbilu ku hlawula ndlela yo lulama ya ku vulavula kumbe ku xixima n'wasati ku yimbisiwa ka vona ku ta pfuna ku twisisa nkoka wa ku rhula ni ku hlayisa ndyangu.

Vutshamo lebyi nga riki na xivumbeko ku fana na tinxaxa tindhawu ta vaxavisi va le makaya kumbe muganga ya le ndzhaku leyi nga riki na switirhisiwa swa nkoka byi tolovelekile ku va na ku pfurha ko tala ka ndzilo hikokwalaho ka leswi landzelaka, ku tirhisa mafurha yo pfurha ndzilo endzeni ka tiyindlu ku fana na paraffin maphepha timhandzi leswi swi nga vanga ku pfurha loko switirhisiwa hi laha ku nga riki na vuhlayisi, xo hetelela ku pfumala switirhisiwa swa ku timela ndzilo ku fana na fire extinguishers hi Xinghezi kumbe switimamoto swi endla leswaku ndzilo wu hangalaka hi ku hatlisa.

Ina, ndzi vona onge nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya wo ringanile ku fana na laha ndzi humaka kona mina etindhawini ta rihanyo loko u nghena egedeni u kuma switirhisiwa swo fana na sanitisers ku ri u hlamba mavoko ya wena tindhawu leti u nghenaka ka tona vutshamo bya kona u kuma leswaku ku tshamiwa hi vukheta na nhlayiseko naswona vaongori va hatlisa ku pfuna vavabyi hi xihatla.

Mimirhi yo fana na yeleyo leyi xavisiwaka hi vanhu vo pfumala tilayisense yi na makhombo swinene hikuva yi nga ku vangela vuvabyi lebyi u nga byi tiviki ku ri byi huma kwihi.

Ndzi nga hlawula tindlela ta xilungu hikuva laha ndzi humaka kona ndzi kurisiwe hi tindlela ta xilungu naswona ni vonile ku ri nkoka wa kona wu tirhisa tindlela ta xilungu hi wihi ku nga ha ri xivangelo xa ku hi lahla xintu xa hina kambe ku vona ku ri hi xilungu hi xona lexi tirhisiwaka eka manguva lawa naswona etindhawini to tala ku tirhisiwa a a a a xilungu ku va swilo swo tala swi hleriwa na ku hetisisiwa.

Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona ingaku dyondzo ya masangu eswikolweni yi pfuna ku sivela ku tika ka vantshwa exikolweni leswi landzelaka hi swona swi seketelaka nhlamulo ya mina, vana vo tala va dyondzisiwa hi swilo swo fana na ti-contraceptives ti-condom va kota ku tirhisa swilo leswiwa ku sivela e emavabyi ku tika na swin'wana na swin'wana naswona dyondzo ya masangu exikolweni yi vanga leswaku vadyondzi va chava ku endla timhaka ta masangu va nga tirhisanga swilo swo fana na ti-contraceptives.

Eka holobye xo sungula ndzi ta n'wi xeweta ndzi vulavula na yena hi ndlela yo xixima kutani ndzi ndzi sungula ku n'wi byela hi swilo leswi hi xanisekaka hi swona etikweni swo fana tanihi mirhi ndzi nga n'wi byela leswaku vanhu lavakulu lava va ku rihanyo ra vona ri lava leswaku ri tshama ri ri na mimirhi va sungula ku xaniseka ku kuma mirhi naswona mali yo xava mirhi etikhemisi i mali leyi ya ku vanhu va yi hava loko va kuma mali ya ku hola hi ya mpenceni kumbe mudende va yi tirhisa ku xava swakudya kumbe ku endla swin'wana na swin'wana leswi va swi pfumalaka mirhi i swilo leswi tshamaka swi lavekaka.

Vanhu lava xavisaka maphilisi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini va nga tsundzuxiwa swilo leswi landzelaka, ku xavisa maphilisi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini i nandzu va nga pfumeleriwi ku endla ntirho wa vatshunguri handleni ka layisense no ku tsarisiwa, xo hetelela maphilisi lama xavisiwaka handleni ka nawu ma nga va ni khombo swinene ma nga va ya ku humelerisiwa hi ndlela yo ka yi nga tiyiseki kumbe matsongiwa hi vutshunguri byo biha.

Tliliniki ya laha ndzi humaka kona matikhomelo ya vona ya tsakisa swinene va base swinene na swiletelo swo fambisa tliliniki wa swikuma loko wa ha nghena egedeni kambe lexi ndzi nga xi rhandzeki hi tliliniki ya ka hina i matikhomelo ya service ya vona a va koti ku khoma kahle va dya .

Tidyondzo ta ku lemukisa hi swi sivelambeleko i dyondzo ni matsalwa lama lama nyikiwaka vanhu hikuva ngopfungopfu vantshwa hi xikongomelo xo va tivisa kumbe ku va lemukisa ni ku sivela leswaku va nga ngheneleli eka swilo leswi nga ni khombo evuton'wini bya vona sweswo swi katsa ku tirhisa swidzidziharisi vutlhari vutekani hi ku chava vutani lebyi nga riki lebyinene ku dya leswi nga ri ku dya swilo leswi nga ni khombo ku nghenelela eswihundleni ku pfumela ku xanisiwa ni swin'wana tidyondzo ta kona ti kongomisiwe ka ku nyika vutivi byo lulama ni ku pfuna vantshwa ku hlawula hi vutlhari.

Ina, switlhavelo swa COVID-19 swi pfunile ku sivela xitsongwatsongwana leswi landzelaka swi kombisa leswaku xitlhavelo xi pfunile ku ve na ku hunguteka eka mavabyi ya COVID-19 ku ve na ku papalateka eka ti symptoms ta COVID-19 leswi swi kombisa swinene leswaku switlhavelo swa COVID-19 swi siverile ku swi pfunile ku sivela xitsongwatsongwana.

Ku biha emirini loko ko ta u nga ti lulamiselanga swi nga endla munhu a titwa hi tindlela to hambanahambana naswona swi nga va ni vuyelo byo tika eka vutomi bya munhu yelweyo swi nga endla leswaku munhu a chava a nga chava leswaku a nge swi koti ku langutana ni vuswikoti byo kula ka n'wana hi ndlela leyi faneleke a nga tlhela a karhateka emiehleketweni ku va ni xitirese hikuva a nga ha va ni nindzavisiso ya mali kumbe nseketelo lowu a wu lavaka kumbe wu lavekaka.

Ndlela leyi xikolo xi nga pfunaka vana vo ka va nga dyi swakudya swo karhi hi nkarhi wa mphamelo xo sungula ku hlanganisa rungula ro huma eka vatswari vatswari va fanele ku nyika vuxokoxoko bya leswi vana va nga swi dyi swihehlo swa vona kumbe swikongomelo swa vukhongeri xin'wana i ku lunghiselela swakudya swa nkatsakanyo xikolo xi nga tirhisa menu leyi katsiweke swakudya swo hambanahambana leswaku ku tshama ku ri ni leswi fanaka ni swilaveko swa vana vo tala.

Tindlela leti titliliniki ti nga tirhisaka ku pfuna vanhu va HIV xo sungula ku nyika vuxokoxoko bya ntiyiso dyondzo leyi twalaka hi HIV leswaku munhu a tiva leswaku i vuvabyi lebyi endlaka vutomi lebyi tekeke naswona byi nga lawuriwa hi mirhi xo hetelela ku endla switsundzuxo hi ndlela yo xixima vahlayisi va rihanyo va fanele va tirhisa marito lama khutazaka ni ku kombisa musa ku nga ri ku .

Nghozi yi humelele loko mimovha mimbirhi Hilux na Corolla yi nghenile ekhonweni hi xihatla ngopfu yi huma ehenhle hi le ka tindlela to hambana leswi khonweni a ku nga vonaki kahle ni ku pfumaleka ka swikomba swa ku tlhantlha mimovha yi chayisane hi matimba Corolla yi tluleke vachayeri va vaviseka ngopfu naswona Hilux yi hisiwe hi nhloko nghozi yi vangiwile hi xihatla xo tluka na ku pfumaleka ka ku anakanya.

Tindlela to khoma xiyimo lexi hi ndlela ya xiphurofexinali xo sungula i ku tiyisisa ku yingisa un'wana na un'wana hi xichavo nyika nkarhi wa ku yingisa marito ya swirho hinkwaswo swa ndyangu wu tlhela wu kombisa ku twisisa ni ku hlonipha leswaku ku na ku hambana ka mavonelo tsala hikwaswo leswi vulavuriweke veka hikwaswo hi vutsari leswaku ku va na vumbhoni byo basa bya leswi vulavuriweke xo hetelela i ku leswi swi pfuna ku papalata ku hembana ni ku phazamiseka.

Swikombelo leswi tolovelekeke swa munhu laha a khomiweke hi TB ku tshama a khome ku omberiwa ku khoma jungu ku omberiwa loku nga hundzaka mavhiki mambirhi jungu ri nga va ni matsavu kumbe ngati ku tsandzeka ku hefemula kahle van'wana va langutana ni ku hefemula hi matimba kumbe ku pfuluka xo hetelela i ku titwa a karhele munhu wa kona ku hisa ngopfu hi miri ku tshwa hi miri ni ku titwa a karhele nkarhi hikwawo.

Tindlela leti xihlawuhlawu xi humelelaka ha kona eka vana va vatsoniwa xo sungula.